Ne ke ikutlwa mala a ka o kare a ya godimo le ko tlase ja ke sa bone ke tshogile ke tshwere di mpa tsaka ka letsogo. Ke ne ka fofela go ya ko america, ne ba mpiditse go ya go emela setšhaba sa aforika borwa. E fela ne se nako e telle ne le nako e nnyane fela dibeke di le pedi, fela ne ke tshogile yo.

Jo! nna ke a se tshaba go bua nnete ke a se tshaba sefofane gonne go na le dilo di le dintsi tse ke di naganang ga nkare ke se palama. Ga ke sepalama di jang ka be ke sheba mo lefatsheng, di ntlo ke nagana gore ha nka o wela fo fatshe o tla etsagala jang. Ke ipotsa dipotso di le sele jaanong ga nkitla ke se rata go se palama gape go nne ne la ntlha ebile e le la mafelelo ke se palama. Nyaa ka se tshaba ke boi.

Go na le ko ba go bitsang airport o tshwanetse go ya teng o tshwere buka ya tshupo ya gore ba go dumetse ba dumelesega gore o kaya Nigeria. Ke yone buka ko o tlameleng o ba bontshe gore wa dumelesega, jaanong batlo go bolelela gore o ile go dula mo ditulong o emele nako ya gore sefofane sa gago sa go ragoga nako mang. Go nale sepikara o tla se utlwa ba tlo bua gore sefofane sa bokana se tse ka metsotso e mekana jalo le jalo. Ga nkitla o latlhege e fela se se botlhokwa ke gore o ba bontshe badiri ba ba dirang ko airport buka ya gago ya tshupo.

Nnya, go bua nnete ga ke rate kakanyo ya dibese mo toropong ya rona. Gonne batho ba le bantsi ba utswetsa dithoto tsa bone bangwe ba le bantsi ba lla thata ka gore le bese ba emella, ga nkitla ba dula mo fatshe jaanong ga ke rate ditsela tsa dibese di tsamaya ka teng. Le gore di tsamaya di fofa ka ra di tsamaye mo lefatsheng ga nkitla ke di rata ke a di tshaba. E fela di tletse gape le bogodu batho ba lla, bagodi, batsofe ba lla le go utswetsiwa gonne ga gona motho gonne dithuto di nna di le nosi.

Nngwe ga o dirisa karata e e botlhale nako nngwe metšhini ya be e a e gana gotwe ga e bereke card ya gago. Gotwe card ya gago e e ritseritse e e ke mathata, ka nako e wena o sianetse go ya tirong. Jaanong e ya dipampiri ee karata ya dipampiri ne e siame thata gonne na we reka fela ka beke ga o fetsa e fedile. Mme go ba bontsha fela letsatsi gore e expire-a leng le leng o a kgona go palama jaanong ena e botlhale e batla metšhini nako metšhini ga e bereke o .

Sengwe gape se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke tidimalo. A bolella batho gore kana mo beseng go a didimaliwa bathong gore ke kgone go lebella tsela, ke kgone go utlwa phoso mme a bua ka maitseo. Mokgweetsi o siameng ke o buang le batho ka maitseo, o buang le batsofe ka maitseo. Jaanong bone ke bakgweetsi ba ba siameng ba e re ga o ya tirong ba go folosa gaufi le ko tirong, ba tsamaya mesong ka nako ka ba re ga ra kena ka nako re berekisa bese.